Vhaswa vha tea u guda uri zwili zwi zwiliṅwa a zwi aluwi nga ḓuvha ḽithihi, vha tea u guda u vha na dzhulelo uri vha ḓi gudise u kona u lindela na u vha na vhuḓifhinduleli ha u ṱhogomela zwiliṅwa zwavho. Vhaswa vha tea u guda u ḓivha mifuda yo fhambananaho ya mavu uri vha ḓivhe mavu a re na mutakalo kha zwiliṅwa zwavho, vha tea u ḓivha u ḓivha na tshifhinga tsha u sheledza kana tshifhinga tsha u shela manyoro kha zwiliṅwa. Vhaswa vha tea u vha na tshikili tsha u tandulula thaidzo nga u kona u ḓivha mifute a malwadze a zwiliṅwa na u thivhela heya malwadze uri a si tshinyadze zwiliṅwa zwavho, vhaswa vha tea u guda u ḓi imela uri vha si lindele zwiliṅwa kana vha si.

Ḽaisentse ya u ita waini i u thusa uri u si ṱwe u kho pandamedzwa nga mapholisa zwi ita uri zwithu zwau zwi vhe mulayoni nahone u vhe wo tevhela tshiṅwe na tshiṅwe tsho teaho, zwino u ḓi wana u tshi kho shuma zwavhuḓi bindu ḽau ḽi tshi khou ya phanḓa vhunga u na ḽaisentse yo tendela uri u rengise halwa. U vha na ḽaisentse zwi ḓi dovha zwa u thusa kha zwithu zwo no nga mutakalo wa zwiḽiwa kha vhathu vhunga tshithu tsho no nga waini hu tshi ḽiwa tshine tsha tea u dzhena muvhilini wa muthu, zwino hezwiḽa wonovha na ḽaisentse ndi u ri vha vha vha zwa mutakalo wa muthu vha vha vho tendela uri u rengise kana waini dzau dzi na mutakalo wo teaho kha vhathu.

Nṋe ndi vhona mitengo yo vhetshelwaho kha ṋama ya kholomo i songo tea kana ndi tshi ngari mitengo ine ya vha kha ṋama ya kholomo i kho ḓuresa, vhunga vhunzhi ha vhathu vha sa koni u swikelela kana vha sa koni u i renga ngauri mishumo ine vha i shuma a i vha holela tshelede yo linganelaho uri vha nga ḽa ṋama ya kholomo ṅwedzi woṱhe. Nṋe ndi vhona i songo tea hei mitengo i tshi tea u tsitsiswa uri sa vhathu ri kone u ḓiwana ri tshi khou swikelela zwithu zwo no nga zwiḽiwa ri sa tambuli kho renga zwiḽiwa.

Tsho thoma u to yo sedza uri phukha dzau dzi na mutakalo naa dzi kho tamba na dziṅwe phukha naa kana dzi na mannḓa kana nungo o tamba na dzinwe naa, tsha vhuvhili ndi uri u tea u sedza uri dziphukha dzau kana zwifuwo zwau zwo zwo khwaṱha naa kana zwo onda na vhunga muvhili u tshi sumbedza mutakalo kana u sa vha na mutakalo ha zwifuwo. Tshiṅwe u tea u sedza maṱo kana maṋo a zwifuwa izwi u tea u sedza uri maṱo tshena naa vhunga u tshena ha maṱo zwi tshi sumbedza mutakalo wa phukha, tshiṅwe u tea u sedza zwine phukha dza sia dzi tshi fhedza u ḽa kana matshimba kana manyoro a zwipuka khare manyoro he o takala u ḓo ḓi a vhona na iwe uri ndi a phukha yo takalaho.

Maafukhada a na mushumo wa vhuḓi kha muvhili wa muthu a ya u thusa uri usi hangwe zwe wa vhala khare u ṅwana wa tshikolo a thusa uri u ṱavhanya humbule zwe a vhu kho vhala, a ḓi dovha a thusa na lukanda lwa muthu a u thusa uri lukanda lutshene kana lukanda lu vhe na pfhushi yo teaho muvhilini. Heya maafukhada a dovha ri vikela kha malwadze a no nga malwadze a mbilu a kone u tsitsa uri u si lwale vhulwadze ha mbilu kana a u vikela kha vhulwadze hune a khou ḓa u ṱhasela vhulwadze ha mbilu.

Kiwi ndo no i ḽesa sa mitshelo nahone i na mishumo minzhi muvhilini wa muthu, i a thusa kha malwadze a no nga malwadze a mbilu na u thusa kha uri muthu a kone u mila zwavhuḓi i thusa zwinzhi uya kona na u i shumisa kha tshifhaṱuwo uri tshifhaṱuwo tshau tshi vhuye ngonani i a kona no u bvisa.

Maga ane a fanelwa u tevhedzwa musi u tshi vhulunga zwiḽiwa ndi hea, u tea u ṱo omisa sa u omisa ṋama yeyi ya mukoki kana u omisa mitshelo, zwiṅwe ndi uri u tea u zwi panga firidzhini sa ṋama dzedzi musi hu tshi dzi panga firidzhini uri dzi si ṱavhanye u tshinyala. Zwiṅwe ndi uri u ṱo zwi valela nga ngomu maboḓeloni uri zwi vhibvele zwavhuḓi nga ngomu boḓeloni hanefho huṅwe unga ṱo shelesa muṋo kha zwithu zwo no nga ṋama kana khovhe dzedzi.

khaedu dzine nda ṱangana nadzo nga tshifhinga tsha gomelelo ndi nnzhi ngauri vha vhunzhi ha vhathu vho ḓowela u shumisa maḓi vha si na zwo kala uri vha a shumisisa hani, zwino nga tshifhinga tsha gomelelo zwi a konḓa uri vha si shumise vha si shumise maḓi nga nḓila ye vha ḓowela ngayo vhunga vha tshi tea u vhulunga maḓi. Vhathu vha tea uri vha si shumisese maḓi kho ṱamba nahone dziṅwe khaedu ndi dza uri zwiliṅwa zwi ṱoḓesa maḓi na zwifuwa zwi ṱoḓesa u ṅwa maḓi vhunga gomelelo ḽi tshi iteesa nga maanḓa nga zwifhinga zwo u fhisa.

Ndi vhona zwi na ndeme khulwane nga maanḓa vhunga kualutshele kwa zwiliṅwa ku lavhelesa nga maanḓa kha mutsho, kha re u na bulasi hu tea u ḓivha u ri mvula dzi ḓo na lini uri u ṱe u kho sheledza kha ri mvula dzi tshi ḓo ṋa, u tea u ḓivha na ku fhisele kwa ḓuvha uri ku ḓo tshinyadza zwiliṅwa zwau u swika gai kana ku ḓovha na mutakalo kha zwiḽiṅwa zwau u swika gai. Zwino kha re u na bulasi ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u ḓivhe nzulele ya mutsho tshifhinga tshoṱhe uri u kone u ḓivha na musi hu tshi ḓo vha na gomelelo uri u kone u thivhela mathada a ḓaho ane anga ḓa a tshinyadza zwiliṅwa zwau.